A o a akanya gore moaparo wa setso o ka apariwa ko meletlong e tlotlegang jaaka di-conference ee se e tlo nna sesupo sa ga motho a ikgantsha ka moaparo wa setso sa gabo di sa gagwe.

Ke moaparo wa setso wa basadi ofe o o naganang gore o montle goreng o nagana jalo, ke moaparo wa Setswana apara bontle ka gonne basadi ba ithibebegetsa magetla le mangwele mme seo se bontsha tlotlo se bontsha gore motho wa itlotla le mmele wa gagwe.

Re apara diaparo tsa makgabe mo setsong sa me ga o le ngwana wa mosetsanyana mme bašemane bone ba apara marokgwe le mme seno se fetogile thata mo dingwageng tse di fetileng batho ga ba sa tlhole ba apara thata moaparo wa setso ba wa o apara fela ga go na le ditiro ko kgotsa mo malapeng a masika a bona ga ba sa tlhole ba apara makgabe fela jaaka batho ba kgale, go fetogile thata mo nakong ya gone jaanong, mme basetsanyana ka matsatsi ga ba apare sentle ba mangwele ba apara diaparo tse dintshang mangwele.

Nnyaa ga ke nagane jalo ke nagana gore motho o le o apara se a se ratang mme ga a rotloediwe ke setso sa se-Zulu kgotsa sa ma-Xhosa, motho o mongwe le o mongwe wa inagana mme o apara se a se batlang, ya be e le thato ya gagwe gore a apare diaparo tse di sa siamang mme motho a mosadi o tshwanetse gore a itlotle, a s'ka ntsha mabele, matsele ke raya tsone matsele le dirope ga a tsamaya mo straat-eng motho o tshwanetse a itlotle a .